Isimo esifana nalesi sivamisile ukwenzeka, ikakhulukazi emindenini esuke ihlwempu, noma emindenini esuke kungekho muntu osebenzayo, kodwa-ke uma kuyikuthi mina ngibe nayo inhlanhla yokuthi ngibe nawo umasingcwabisane kodwa awufuni ukukhokha. Sekungamele ngithathe igxathu lokuthi ngiye emalungeni omphakathi nasemakhanseleni omphakathi, nakumasipala imbala, ngiyozilahla kuwo. Ngibike isimo sami nokulahlekelwa kwelunga lomndeni kwami. Lokho sekungaba sezandleni zey'phathimandla ukuba ziyangisiza na ukuba ngikwazi ukufihla ithambo lomlunga lomndeni wami. Ngiyobe sengikwenzile okufanele ngikwenze ngokuthi ngiye ey'phathimandleni zingisize.

Izinkampani ey'ningi zinabantu abaxwayisa ukusetshenziswa kwezimali nokuzifaka ezikweletini phecelezi, financially advisors. Okusiza kakhulu abasebenzi ngoba ama-companies ayabakhokhela labo basebenzi ukuba behambe mahhala beye kulabo bantu ukuze bezosizakala ngendlela ababeka ngayo isabelo sezimali zabo, nokusebenziswa kwezimali kwabo.

Ngicabanga ukuthi izinkundla zezimali zomakhalekhukhwini zibe nomthelela omuhle kakhulu ey'mpilweni zabantu basezindaweni zasemakhaya, ngoba akusadingakali manje ukuthi begibele iy'moto beya emadolobheni ukuyoma isikhathi eside emabhenki belinde ukwenza izinto abasuke bezozenza emadolobheni, kodwa sebekwazi ukuthumela iy'mali besemakhaya. Sebekwazi ukuthenga ukudla besemakhaya, okuyinto enhle kakhulu kubantu leyo.

Ngicabanga ukuthi angikaze ngathola usizo oluhle njengalolu. Ngangiqala ukuyoboleka imali yebhange, engingazi noma ngangigcina, kodwa nje wangiphatha kahle umuntu wenkosi. Wangisiza ngasizakala ngaphambi kuthi kuze kuphakanyiselwane amazwi nokunye nokunye, kodwa nje umdlandla ayenawo ngokungisiza. Ngibonga angiphezi, engathi iNkosi ingamubusisa.

Nginenkinga yokuthi i-medical aid angiyazi ukuthi imalini, nokuthi izobe ingidonsela malini emuholweni wami. Engicabanga ukuthi okungangisiza ukuhlala phansi nezinkampani ze-medical aid, zizokwazi ukungichazela ukuthi yini nani okumele ngiyenze. Nokuthi iyiphi i-medical aid engingakhona ukuyikhokhela inyanga nenyanga.

Mina ngokwami zisangidida, ukuthi zibalwa kanjani nokuthi ziqhathaniswa kanjani. Engicabanga ukuthi ngisafisa ukuthi ngivakashele ibhange elilodwa ngiyobuzisisa ngazo. Engicabanga ukuthi nami kungangisiza kungivule amehlo uma kuqhubeka isikhathi.

Usomabhizinisi wakwaDlozini, engakwazi ukuba avule i-akhawunti yakhe ebhange, okuzosiza ukuthi lezo mali asuke ey'bolekisile ey'buya nemali eyengeziwe, abantu abasuke bezebolekile bezifake ebhange lakhe. Lokho kuyomenza ukuthi angabi ehla enyuka. Ukhuluma nomuntu ngefoni amuhambisele umuntu ngefoni imali. Lokho okungamusiza ukuthi aphinde abhalise nebhizinisi lakhe ngaphansi kukahulumeni. Ukuvalela kwakhe imali ebhange kuba namaphesenti awatholayo azokwengeza imali yakhe, athi uma eseyikhipha ayikhiphe sekuyimali eningi.

Awu, ukukhungatheka nokudideka kwakubhalwe emehlweni wami, kangangokuthi ngangingazi ukuthi kumele ngiqale kuphi, ngigcine kuphi. Okwaze kwangiholela ekutheni ngivele ngiyeke kwakugcwalisa lawo maphepha omshwalense. Ngaze ngagcina sengithole omunye umshwalense lapha engasizwa khona umphathi wasemsebenzini ngayo yonke into engangiyigcwalisa. Engakugcwalisa ngenkulu intokozo nangokukhulu ukuphumelela.